Mmuso o entse ntho eo re bitsang ka botlalo ke SSDI, e leng yona eo e bontshang hore basebeletsi ba neng ba sebetsa pele ba seng ba iphumane ba se ba sa kgone, ba fumane tjhelete ho tswa moo. Bakeng sa ba batlang ho kena sekolo, mmuso o entse program e bitswang IDEA hore ba batlang ho ithuta hore ba be le tsebo ka tsa thuto ba fumane tjhelete ho tswa moo.

Hangata batho ba bontate ebe e ntse ba bua le ba bang ba batho ba bontate ha ba utlwa hore moo ba dulang, kapa moo ba sebetsang, kapa hohle moo ba utlwang ba hlekefetswa teng, ba bue maikutlo a bona ho bontate ba bang. Empa ha ba utlwa hore seo ha se basebeletse ba nka qeto ka bo bona hore na ba tla etsa mo ba hlekefetswang.

Ho na le kankere ya letlalo, yona o tla e bona ka hore letlalo la hao le be le dikoti tse sa tlwaelehang, le letlalo la hao o bone le fetoha mmala wa teng o hlaha o sa tlwaelehang. Ho be le kankere hape ya letswele, kankere ya letswele o tla bona tlhokong o tswa ntho e sa tlwaelehang, le sebopeho sa letswele la hao o tla bona se tjhentjha hape o utlwe le bohloko.

Ka ha ha re tseba hore motho wa mme ho tswa ho pepa mahe aye a futhumetse haholo, mme hore a etse ngwana e mong hape menyetla ya teng e mengata. Dithibela pelei di ka thibela seo, empa dithibela pelei hape di na le ditlamorao ka ha batho ba bang ha ba qeta ho sebedisa dithibela pelei mmele ya bona ha e be hantle, ha ba ikutlwe hantle.

Nka dula ke ba etseditse dijo, ba hlwekile, ba dule ba thabile.

Batho ba bang ba tshaba ho di lata ka baka la puo tsa tseo batho ba di buang, ka batho ba nkang dipidisi tsa ARV. Ba bang ba ha ba sa di latile ka ha ha so dumele hore ona le yona.

Ke hore ba eketse palo ya ditshebeletso tsa ho tshohanyetso, hore ho se ke hwa sokolwa ha di bitswa.

Ka ha ke motho ya tshabang dintho tse babang haholo, ke ke ke qale ka ya Sekgowa hobane ke utlwa e le yona e betere ho feta ya Sesotho.

Ke tsela eo motho wa mme a e sebedisang ho qobana le ho ba mmeleng ka pele ha qeta ho ba le ngwana.

Tjhe ke hanana le sona ho ba batho ba yang dipetlele ho ya pepa, ba dula ba tletleba ka hore ha ba tshwarwa hantle, empa mmuso ha o so iteke le ha e le hanyane hore o tle o tlo mamela ditletlebo tsa batho kapa tsona ho fetola seemo.

Tjhe ha se mang le mang a ka ipulelang sekolo sa ho bolotsa hobane, lebollong ha o ka hlokahala motho o tlo kena mathateng a maholo kapa motho a tswa kotsi, mme tlametse o be le tsebo e felletseng ka tsa lebollo.

O ka nwa dipidisi tse thibelang HIV. O ka sebedisa condom ha o robalana. O ka qobana le ho tshwara motho ya tswang madi ka ha ha o tsebe motho o mo tshwarang, o tshwerwe ke HIV kapa wena o na le leqeba ka matsohong.

Ke tlo ba jwetsa hore pele ba nwa moriana kapa ba reka moriana, ba batle tsebo, ba batle ho tseba ka moriana oo hore o molaong, ebile ho bolokehile hore motho a ka o nwa. Ba ske be ba o reka fela ebe ba o nwa hobane ho ka ba le dikotsi tse ba hlahelang mmeleng.

Ke hore bana ba eletswe hore ba ske be ba etsa thobalano, ba hlabe nale, ba sebedise condom ha ba robalana.

Ha rea tlameha ho ja dijo tse nang le tswekere e ngata jwalo ka disubitsi, dikuku, le borotho bo bosweu le raese. Ke dintho tseo sa tlamehang ho di ja ka ha di ka nyolla phallo ya madi a hao, ebe le tswekere ya hao ya phahama.

Ke tla mo jwetsa hore, ho re re qale ho utlwana nna le yena re tla tlameha ke hore re lo ithuta ka HIV, ebile re lo sheba na hao e mong wa rona a nang le yona. Sena se bohlokwa haholo hobane batho ba bangata ba na le yona, empa ha ba so dumele hore le bona ba na le yona, ebe ba batla ho e fetisetsa bathong ba bang.

Eya le ka kgona ka ha e tla be e le motho wa ntate a bua le motho e mong wa ntate, hobane bontate ba bang ha ba rate ho bua mathata a bona bommeng.

Kea kgolwa hobane batho ba bang ka mora hore ba hlatsuwe, ditsela tsa bona bophelong di tsamaya hantle ebile e tla be e le hona ba fumanang mosebetsi, ba fumanang sekolo, ba thabang bophelong ka mora nako eo.

Ke ne ke tshohile haholo ka ha batho ba bangata ba ne ba hlokahala ka baka la yona COVID-19, empa ke ile kea qetella ke e hlabile ka ha ne ke batla bophelo bo matlafetseng.

Ke hore o eketse mesebetsi batho ba kgone ho kgola, ba kgone ho hlokomela malapa a bona ka boiketlo.

Tjhe, ka ha hobane batho ba bang ba rata ho etsa bana ba bangata hobane ba batla ho eketsa tjhelete eo ba e fumanang kgwedi le kgwedi ho tswa ho semmuso, ba bona seo e le ntho e lokileng empa ha we nahanisa hantle, ke ntho e sa lokang hobane ngwana ditlhoko tsa hae di feta tjhelete eo a e fuwang ke semmuso.

Ngwana tlametse a dule a ja dijo tse matlafetseng hore, bophelo ba hao bo dule bo matlafetse a sa kule ha bonolo. Hobane ha ho monate ho bona ngwana a monyane a dula a kula ka baka la dijo tseo a di jang tse seng hantle.

Eya hobane hangata batho ba qalang ho ba le yona, ba thuse ka ditliliniking ba ba hlalosetsa ka boiketlo hore ho ba le yona ha se hore ha o motho a hantle, e ntse tshwara batho ba bang hore o kgone ho nwa dipidisi tsa hao hantle.

Hore masole a bona a mmele a dule a matlafetse ka ha hobane, ha ba di tlohella masole a mona a mmele a tlo fela matla, ebe ba qala ho kula ebe e se isa lefung.

Eya se etsa hantle hore ba tle sekolong, empa ha se ba fihla dikgweding tse supileng kapa tse robedi. Ba tlameha hore ba dule hae ka ba se ba le haufinyana le hore ba pepe.

Hangata bashemane ba hlokahalang ba ile lebollong kapa bona bomme, ke ha ba sa tshwareha hantle kapa ba tshaba sona serame. Seo se ka etsuwang ke hore ho be le ngaka e yang ka moo ho ya ba hlahloba ka mora beke kapa pele beke e fela.